Umehluko phakathi kwemishwalense yezimoto ngezinkampani zezinkampani kanye nesevisi yamakhasimende ukuthi, uma besakuheha ukuthi uthole umshwalense nabo. Bayaye bekuthembise okungaphezu kwamandla abo. Okuholela ekutheni uma sewudinga usizo ubone sengathi abenzi ngendlela enhle kanti nabo lokhu abakuthembisa khona kwase ku ukukwethembisa amaphupho.

Cha, angikaze ngafuna izinzuzo ze-UIF ngaphambilini.

Imali yami uma isengozini ngingazizwa ngithukile. Ngithukuthele futhi ngoba kuleli zwe esiphila kulo izinto eziningi sezidinga yona imali. Kanti futhi ngingaphatheka kabuhlungu.

Ngokubona kwami kumele amabhange ebeke phambili ukufundisa abantu mayelana nokuziphatha ngemali nokuphathwa kwemali. Bekubeke ngemuva ukuthola inzuzo. Kuzoholela ekuthenini bekwazi ukusebenzisana kahle nomphakathi. Bekwazi ukuvikela nobugebengu.

Kumele izinkampani zicabange ukuthi imindeni esuke isemanzini amnyama, isuke izinhliziyo ziphezulu kanti imizwa iphansi. Ngakho-ke kumele izinto zihambe ngendlela esheshayo ukuze bekwazi ukuqhubeka namalungiselelo ukufihla loyo osuke esehambile emhlabeni. Ngakho-ke izinkampani kumele zithole indlela yokwenza ama-claims asheshe.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo. Ngiye ngibone kungamele sibe ngaphezu kwamahora angamashumi amabili nane, futhi ulwazi kumele lubhalwe. Luphinde lube nezithombe ukuze abantu bakwazi ukuliqonda kalula.

Isikhathi sokulinda imshwalense yomngcwabo sinomthelela omkhulu ekuthenini abantu beyikhethe ngoba abantu abafuni lapho bezolinda khona kakhulu. Ngakho-ke kumele sihambisane nemigomo nemibandela yakhona.

Izimfuneko eziyingqayizivele ezisuke zikhona ukuthi ngabe umshwalense uzokwazi yini ukwanga noma ukuvikela bonke abantu abakhona lo emndenini wami? Kanti nesikhathi esithathayo uma sekufike isikhathi soku-claim-a naso siba nomthelela.

Inzalo yemali ebolekwe kumashonisa inkulu kakhulu, kodwa ngenxa yokuthi abantu basuke sebehlukumezeke kakhulu. Sebecabanga ukuthi abasenako enye indlela abangayithatha basuke sebengasenandaba mayelana nalobo bukhulu.

Kungabe kufanele ebheke ukuthi lowo muntu unawo yini amandla okuyibuyisa leyo mali, kanye nenzalo yakhona ngesikhathi asuke ekalelwe sona.

Izinzuzo ngokuthatha umshwalense wemoto kuba yikho ukuthi uma imoto yakho intshontshiwe uyakwazi ukuvikeleka noma ilimele uyashesha ukuthola usizo.

Ukuba nomshwalense wokuphila kuyakunikeza ukuthula kwengqondo, ngoba suke unalokho lwazi lokuthi uma udlula emhlabeni umndeni wakho akumele uzikhathaze ngokuthi uzoqhubeka kanjani nezinhlelo zomngcwabo, futhi usuke uvikelekile. Nabathandekayo bakho basuke bazi ukuthi angeke beze bakhathazeke kakhulu ukuthi bazothatha ini behlanganise nani ekuthenini benze isiqiniseko sokuthi wena uthola umngcwabo osezingeni futhi ohloniphekile.

Kuzomele exhumane nabameli kanye nabezomthetho ukuze bekwazi ukumeluleka mayelana nezinyathelo ekumele ezithathe.

Lokho kungenza ngingawuthembi ubudlelwane bami nebhange. Ngizizwe sengathi kumele ngishintshe ngilishiye lelo bhange noma ngiye kwelinye.